Kuqakatheke khulu ukutlhogomela abantu abalupheleko ngombana abasakghoni ukuzenzela izinto ezinengi begodu sekunemigulo ababambileko afana njengokukhohlwa.

Ubudisi ebuhlangabezana nemindeni ngokutlhogomela abantu abalupheleko. Kungabi neensetjenziswa zokuthi babaqalelele. Iinsetjenziswa njengezokuthi unande ubatjhega amagazi nokupompa kweenhliziyo, ngalokho angeke ukghone ukubatlhogomela kuhle ekhaya.

Ngowami umbono umphakathi ungabasiza ngokuthi babambane nemindeni leyo enabantu abalupheleko, njengalokha nangabe kumele bayokuthatha iinhlahla ematliniga, babaphathele ngombana abantu abalupheleko bayasogola ukuthi baye ematliniga begodu akude, kubangela ukuthi kumele basebenzise iinkoloyi.

Ikhona imigomo ekumele bayilandele ngokutlhogomela abantu abalupheleko.

Kubaluleke khulu ukuhlonipha abantu abadala ngombana nathi emakhayeni wethu sinabo abantu abadala esifuna ukuthi babahloniphe abanye abantu. Ngalokho kubalulekile ukuthi nawubona umuntu omdala umthathe ngathi ngumamakho omdala or mumuntu wekhenu. Umhloniphe ngendlela ohlonipha ngayo bekhenu.

Iye, bayafika kodwana bafika kanye ngemva kwesikhathi eside esingadlula inyanga.

I-HIV ibulwelwe obusegazini.

I-AIDS bulwelwe obusukela ku-HIV. Ekuqhaza ukuthi nasele uphethwe yi-AIDS kuqhaza ukuthi izakhamzimba zakho azisakghoni ukukulwela.

I-HIV ne-AIDS itholakala ngeendlela ezinengi, ungayithola ngokulala nomuntu ngaphandle kokUberegisa into yokuzivikela begodu ngokuthintana ngamagazi.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bonyana utshwayeleke nge-HIV nange-AIDS kukuthi alandele imilayezo ezabe ayitjelwe ngudorhodera. Asele imitjhoga yakhe begodu adle nokudla okwakha imizimba.

Umuntu oqeda ukuthola bonyana utshwayeleke nge-HIV, kumele abonane nabososaziwako bengqondo ukuze bamubonise, ngokuthi ubulwele lobu buyini ene bunjani ende uyakghona ukuphila ngabo.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi bazivikele nabalalanako begodu bangasabi ukuyokuhlola ukuthi bona bajame njani.

Iindlela ezilula zokuthi ama-ambulensi angene lula eendaweni zemitlhatlhana kukuthi abomasipala bethu balungise iindlela zemitlhatlhaneni.

Ngingathi iye namkha awa, ngombana abantu sebathanda isikhuwa ukudlula abalaphi bendabuko. Ende begodu bafundiswe njalo ukuthi into yesikhuwa yihle, yesikhethu yabantu bendabuko ayakalungi. Ngalokho abantu bayatjhentjha benze izinto zesikhuwa.

Iye, ngowami umbono kufanele zifakwe emtholampilo ngombana abantu abadala bakhule bazisebenzisa begodu bebakhula abantu bebaphola ngalokho ngowami umbono bengithi nazo azifakwe.

Iye, ngiyakholwa bona iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la ngombana thina la eSewula Afrika sineenhlahla zesintu ezilapha amagulo amanengi. Ezinye ziyakuvikela nokugula kungakafiki.

Ungabakhuthaza ngokuthi ubafundise, uye emphakathini ufundise umphakathi ukuthi akunanto e-wrong ngokusebenzisa iinhlahla zesintu ngombana sikhule ngazo.

Ihlangano eyengamele zepilo ayiyenzi imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Into engasiza msinyana ukuthi kufakwe iinhlahla zesintu, kukuthi abaphathi bendabuko bahlangane boke bakhulume norhulumende osiphetheko.

Ngokuya ngewami umbono, akusiyikinga ukuthi zibe ngeempakana njengeenhlahla zesimanjemanje, kodwana zingatjhentjhwa zingafakwa zingafakwa nex ngaphakathi kube ngiso sesintu cause iimpakana zenzelwa ukuthi zikghone ukumedaka.

Ngewami umbono ngibona ukuthi kumele bafundiswe begodu baberegisane nabalaphi bendabuko. Urhulumende wethu abaqatjhe baberegisane nabalaphi bendabuko then bazokukghona ukuthola imigulo evelako.

Iye, ngibona ngathi kubaluleke khulu ukuthi abodorhodere basebenzisane nabalaphi bendabuko ngombana okhunye ukugula kufuna abalaphi bendabuko, okhunye kufuna abodorhodere.

Mina ngibona kumbono omuhle begodu ngokuya ngami, bengithi urhulumende wethu ingathana kizo zoke iimbhedlela nematliniga wethu babaqatjhe abalaphi bendabuko baberegele u-goverment.

Mina ngibona ngathi kubalulekile ukuthi zingahlanganiswa ndawonye

Awa, ngewami umbono, mancani amathuba wokuthi bangabambisana kodwana kungaba kuhle khulu lokho nabangabambisana. Imigulo eminengi singayilwa.

Ngicabanga bonyana ikambiso ekumele ilandelwe ekubambiseni kwabo kukuthi umuntu uzazikhethela nakafika emtholampilo. Urhulumende abaqatjhe boke abelaphi bendabuko nabodorhodere.

Awa, ngewami umbono, ngibona ngathi kulungile ukuthi omunye nomunye ahlale nemitjhoga ayifundeleko nayaziko.

Eqinisweni abantu ekumele benze njalo ngurhulumende wethu osiphetheko kanye nomphakathi.

Angekhe ngavuma namkha ngale ngombana kuzokuya ngomuntu ukuthi yena uthemba ini, nesihlahla esinjani ngombana sibabantu asifani.

Isizo elirhabako kulokhanyana nakwenzeka ingozi namkha umuntu ogula khulu ongekhe wakghona ukuthi angabekezela njengombana sazi ukuthi ukugula akufani.

Iinthuthi ziqakatheke khulu emphakathini ebantwini abagulako ngombana kanengi abantu abanazo iimali zokuthi bangagibela iinthuthi ezibhadelwako. Ende begodu iinthuthi ezibhadelwako angekhe wathola itjhejo njengazo lezi ezinjengama-ambulensi.

Iintjhijilo ezitholwa babantu beenthuthi zabagulako eendaweni zemakhaya, ziindlela zemakhaya ngombana, iindlela zemakhaya azikhambeki.

Iindlela ezimbi zinemithelela khulu eensetjenzisweni kweenthuthi zabagulako ngombana azikghoni ukufinyelela la kunomguli khona.

Umraro wabantu bemaplasini, ukuthi akunabantu abanengi, ene abakahlali emaduzelane.

Umraro wokwetjiwa kweenkoloyi, ungararululwa ngokuba namaphoyisa amanengi abonakalako emphakathini.

Iye, kuzwisa ubuhlungu ukuthi abasiphetheko, abayi eembhedlela abazinakekelako, baya kezisemaqadi, ngalokho kuzwisa ubuhlungu kutjengisa ukuthi lezi iimbhedlela esizisebenzisako abazinakekeli kuhle.

Mina ngibona ngathi kungaqedwa, ukuthi abatjhayeli bakhambe nabonogadi namkha amaphoyisa.

Iye, ikhona imigulo ongakhe ubekele ilanga kilo, kodwana eminye ayifuni ukuthi ilinde, kugula ekumele kuqaliwe ngaleso sikhathi,

Kufanele kusoliwe urhulumende, ngokuba nababeregi abancani eembhedlela, ukuze kugcine kuba nemijeje emide.

Kungoba iimbhedlela zakarhulumende, zitjhoda ngeensetjenziswa.

Iimbhedlela ezizijameleko, ziimbhedlela ezibhadalwako, begodu uzibhadalela emrholwen wakho.

Akusimbono omuhle ukuthi nabasolwa bangakamtjhengi, ngowami umbono kumele bamqale ngaphambi kokuthi bangabe bebacabangele enye into.

Ubangela ukuthi zingajami, ukuthi vane bazibizela lapho kunengozi khona, la kutjha khona.

Bayazibandula, bazilungiselele nakutjhako, begodu baya nemiphakathini bayokufundisa imiphakathi ngokuvikela emililweni.

Iqakatheke khulu, ngombana eminye imililo ayifani, ungabuye ubambe iimpahla zakho kutjhe wena.

Kubalulekile ukuthi, uzame ukuwucima, nawukubhalelako ubabize.

Abacimi bomlilo, kanengi bafika ngemuva kwesikhathi, endaweni yesehlakalo.

Iye, kungalumatha, umlilo uthoma nanoma ungabamncani kangangani, ngombana usebenzisana nomoya.

Kuzokumele, ingabi semaduzelana ukghone ukuvikeleka, lokha omunye wawo nawutjhako.

Abacimi bomlilo lapho kungafiki khona iphayiphu, basebenzisa ezinye iinsetjenziswa zokucima umlilo ezinje nge-fire extinguisher.

Igadango lokuthoma ukuthi ikoloyi yami iphephile ekulumatheni komlilo, ukuba ne-fire extinguisher ekoloyini.

Indlu ebhodwe yilangabi lomlilo, ukusebenzisa ama-fire extinguisher, ukuze kuvuleke indlela yokukhipha abangaphakathi.

Isizo esingabanikela lona, ngelokuthi sibakhiphele ngaphandle emoyeni, bakghone ukuthola umoya, baphefumule umoya oqwengekileko.

Iye, uvumelekile nangabe unalo ilwazi lokucima umlilo, begodu neensetjenziswa zokucima umlilo.

Ngingambonisa, ngobungozi angaqalana nabo, lokha iintambo zakhe nazitjhako, zizokubuye zimtjhisele indlu ahlala kiyo.

Kungombana umlilo wegezi, awufuni into enjengamanzi, ufuna into enjengehlabathi, namkha isicimamlilo.

Ngokuyisusa, hlanu komlilo ovuthako.

UMsiza kuzokumele, abe nesiqinisekiso sokuthi, ibhesi akhamba ngayo inayo i-fire extinguisher, begodu ilungele ukuberega.

Kubalulekile ukuthi omunye nomunye umzali, ufundise abentwana babo ngobungozi bomlilo, nokuthi umlilo awudlali.

Iinkhukhula, lizulu elikhulu eliletha amanzi amanengi, begodu elikhamba likhukhula izindlu, nokhunye okungakadzimeleli phasi.

Iinkhukhula, zivamisile ukwenzeka eendaweni ezihlanu, kwamalwandle.

Iye, kuyingozi khulu, ngombana nawungavelelwa yingozi, uzokuncedwa ngubani.

Amanzi wezulu angabalimaza, abantu abanjengabogogo kubalulekile ukuthi basiwe emtholapilo, nagade bavelelwe sisehlakalo esifana neenkhukhula.

Zikhona iinthuthi ezinjengeemphaphamtjhini, ezingafika eenqongolweni.

Kufanele uqinisekise umaliledininakho, ukuthi u-right, uphathe nakho koke ozokusebenzisa.

Esifanele sikwenze, ukumhlalisa endaweni ephephileko, begodu simbethele umoya simthele nangamanzi.

Kuzokuya ngokuthi abantu balapho, bajame njani ngekezeemali, nofana urhulumende angenelele.

Iye, ingasiza namkha ingasizi, kodwana esikhathini esinengi izokusiza, ngombana angekhe balahlekele kude.

Ngewami umbono, kubalulekile ukuthi abentwana bafundiswe, ngakho koke kwezemiseme, ukuze bazi ukuthi izinto abazenzako bazifaka kuphi, and begodu bangazivikela njani, ngombana akusikuzivikela ukuzithwala kuphela nemigulo.

Mina ngibona ngathi, kubangelwa kutlhayela kwelwazi.

Ngingabahlathululela, ngibatjele bonyana umsebenzi wazo yini.

Kuyingozi khulu ukweqisa ukuselwa kwemitjhoga, ngombana abodorhodere banelwazi and begodu bayazi ukuthi kubayini kumele uwasele ngaleso sikhathi abakubekele sona.

Mina ngewami umbono bengithi umjovo we-COVID-19, bewuyingozi ebantwini, ngombana urhulumende wethu azange enze iphenyisiso kuhle.

Iye, ngewami umbono kwenziwa ngamabomu, ngombana bazi ukuthi abantu abanengi abasebenzi.

Kuzokuletha umehluko omkhulu, ngokobana nabo laba abakhuluma ngezandla bazibone bamukelekile emphakathini.

Mina ngithi akusi yinto ehle ukuthi ngesikhathi sanjena kusese nabantu ekumele bavukele emtholapilo ukuze bakghone ukuthola incedo masinyana. Urhulumende wethu kumele aqatjhe abantu abanengi, avule neembhedlela ezinengi.

Iinyanga ngakwelami ilwazi akuyiwa kizo ngamaphepha, kuyiwa kizo ngokuthi uyanceda na, bakhona abantu esele bayile begodu bancedekile.

Awa, mina ngewami umbono, ngibona ngathi kuzokuvele kufane.

Kubangelwa kukuthi abantu bemaplasini abakhubazekileko abasibanengi, begodu ngalokho urhulumende akakghoni ukubakhela iinkolo zabo babodwa.

Angakhuthazwa ngokuthi bafundiswe ngemigulo ekhona, nangobungozi bakhona.

Iye, ngibona ngathi amakhamphani kumele ababhadale imirholo ephezulu, ngombana bayakhubazeka laba abasebenza khona.

Ngingamtjela bonyana akusi semthethweni lokho akwenzako, begodu kungamfaka ekingeni ekulu. Nokubotjhwa angabotjhwa.

Urhulumende kuzokumele alungise iindlela, nokuthi abantu abakhubazekileko babe nabantu ababatjhejako.

Iye, ngicabanga bona zingakghona ukwenza nabanye ukuthi bangasabi ukuyozihlolela, ngombana bazobafundisa ngemigulo.

Mina ngithi akusimbono omuhle loyo, ngombana eminye imigulo ifuna ukutholakala kusese nesikhathi, khona izokulapheka. Abantu abanjalo kanengi baya nasele sebagula khulu emtholapilo.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi urhulumende abaqalelele khulu abogogo.

Umlanga sihlahla seenlonda emzimbeni.

Kungaba kuhle khulu lokho, ngombana abonesi abayazi imigulo yoke, kwesinye isikhathi bayalidinga isizo leenyanga zesintu.

Umarobazibukhali sihlahla esiqakatheke khulu, esilaphako.

Iqhame sihlahla esipholisako.

Iinkhonkhwani mikhokha emimbi.

Mina ngewami umbono ngibona ngathi kufuze bajeziswe nesigwebo esikhulu, ngombana abakwenzako kulahla abantu. Akukahluki ekubulaleni abantu.

Mina ngokubona ngami, ngibona ngathi kuzokufuneka kujamiswe amakhambo welizwelo. Kungabi nabantu abaphumako nabangenako, bekuze kutholakale umtjhoga.

Umtholo usiza ukulapha amathumbu.

Abantu abadala babaluleke khulu emisebenzini yesintu, ngombana ngibo abaziko ukuthi mele ikhambiswe njani, begodu ngibo abafundisa abasakhulako ukuthi umsebenzi ukukhambiswa njani.

Iinhlahla zomgunyathi zizaliswa babantu abavela emazweni angaphandle, begodu ngokusebenzisana norhulumende wethu, kanye namapholisa.

Ibhubhubhu sihlahla sesintu esilaphako.

Urhulumende angasiza ngokuthi abatholele abasizi namkha bakhelwe iindawo lapha kuzokutholakala khona abantu abazobatjheja, abazobatjheja ngeentsuku zoke.

Kusiza khulu lokho, ngombana ezinye zeentjalo zisebenziswa sikolo, ezinye zisebenziswa mphakathi. Begodu nabentwana bayafunda ngeentjalo.

Inyanga mumuntu olaphako. Isangoma mumuntu osebenza nenyanga.

Bangayifikelela ngokuthi urhulumende abe nomakhambangendlwana womtholapilo ebantwini bemaplasini, namkha abakhele amatliniga.

Ngizokubona ngokuthi ihloko ingasaba buhlungu nasele ngiwuselile.

Mina ngewami umbono ngithi angazi ukuthi akusi liqiniso na, ngombana ngizwa batjho.

Mina ngithi urhulumende wethu nemithetho enjengale yokuthi bavikele imvelo, angiyiboni imbono omuhle ngombana sikhule iinhlahla zikhiwa, begodu zipholisa abantu. Ngalokho, angiyiboni kumbono omuhle kithi ebantwini abanzima.

Iinhlahla zokwehlisa umzimba uzozibona ngokukhamba kwesikhathi, nawuqhubeka usela imitjhoga.

Umphakathi ungasiza urhulumende ngokuthi ubikele amapholisa lokha nawubona umuntu athengisa iinhlahla endleleni.

Abantu basafuna ukufundiswa ngokuthi abantu abakhubazekileko abahluki kunabantu abangakakhubazeki. Ngalokho, bazokufunda ukuphilisana nabo.